Ukungabikho kwemvula eyaneleyo ebusika kunokuchaphazela kakubi imveliso yewayini ngokuciphisa amanzi afumanekayo kwimidiliya ngexesha labo eliphambili. Ngaphandle kokufuma kobusika, iingcambu zomdiliya azinakwazi ukuzalisa kakuhle amanzi azo, nto leyo ekhokhela ekukhuleni kancinci.

Ukwenza kwewayini ngempumelelo kuxhomekeke kwizinto ezinintsi, kuquka imozulu, iidiliya, ulawulo lwezidiliya kunye neendlela zokwenza iwayini. Imozulu, ubushushu buchaphazela inkqubo yokuvuthwa, i-acid kunye nencasa. Ibe yimvula, ichaphazela inkqubo yokuvuthwa nayo. Uhlobo lweediliya olusetyenzisiweyo luchaphazela iwayini. Konke oku kungasentla kungandenza uba ndibengumenzi wewayini ophumelelayo kwindawo endihlala kuyo.

Xa ndinodibana nento enjalo, eyona nto ebaluleke kakhulu kukhusela igusha le ihlaselwayo. Kungafuneka uba ndikhawuleze ndiyiphelise loo meko ngokubamba le nja ihlasela igusha, nokunyamekela intlalontle yegusha. Kubaluleke kakhulu ke ukuba abafuyi beegusha bayazi le nto, kwaye balandele umthetho kwimeko yokukhusela imihlambi yabo yeegusha kwizinja ezihlaselayo.

Ummandla waseKapa, ingakumbi iNtshona Koloni, ulungele kakhulu kweziqhamo ezifana neziqhamo ze-citrus, iiorenji, iilamuni, ii-grape fruit, iidiliya, apile, ipere, iipesika, ii-plum neminquma, amakhiwane kunye nee-blue berries. Ngenxa yemozulu yayo yaseMeditera enobusika obuthambileyo, ihlobo elishushu elomileyo kunye nomhlaba omanzi kakuhle, nto leyo ke eyenza ukuba ilungele ezi ntlobo zeziqhamo.

Iinjongo zale nkqubo yayikukukhuthaza, ukukhusela lokutya, ukwandisa imveliso yefama ukuya kwimveliso yerhwebo, ukuphucula ingeniso yamafama nabasebenzi, ukwandisa amandla amafama asakhasayo, ukwandisa imveliso okanye amanqanaba okusebenza ngokufanelekileyo kwiifama zohlaziyo lomhlaba kunye negalelo kutshintsho lwasemaphandleni.

UMzantsi Afrika ungomnye wabavelisi beziqhamo abaphambili kwimarike yehlabathi, kwaye ngowona mvelisi mkhulu weziqhamo kwingingqi engaphantsi kweSahara kunye nendawo ephambili yokuthumela kumazwe angaphandle kwiEuropean Union, iUnited Kingdom, Russia, Middle East, USA, kunye neAfrika.

Asinakwazi ukuphuma nje ngaphandle siqale ukukhetha yonke into le esiyibonayo, ezinye zezityalo zasendle zinetyefu. Kodwa ke inyaniso kukuba izityalo ezityiwayo zininzi kunezi zibulalayo, yaye sakuba sifunde ukuchonga size siphephe izityalo eziyingozi intabalala yokutya okunesondlo iyakuvela, imifuno eluhlaza, amaqunube, amandongomane namayeza, yaye zikhula kuthi macala onke.

Injongo yokukhusela ukutya kukuthintela izifo ezidluliselwa kukutya nokukhusela impilo yoluntu, nokuqinisekisa ukuba ukutya kukhuselekile, kunesondlo yaye kukumgangatho ophezulu.

Inkqubo yokubuyisela komhlaba ingadala amathuba engqesho kwiindawo ezisemaphandleni ngokuqesha ngokuthe ngqo abantu ukubuyisela umhlaba owohlokileyo ngemisebenzi efana nokutyala imithi, ukuphuculwa komhlaba kunye nokulondolozwa kwamanzi.

Ewe ukuzingela, ukubambisa nokutya izityalo zasendle kunokubanceda abantu basemaphandleni bandise imithombo yabo yokutya. Ukutya kwasendle kuyinxalenye ebalulekileyo yeenkqubo zokutya zemveli, ingakumbi xa eminye imithombo yokutya inqabile.